Iingenelo zokudlala imidlalo yebhodi kuza nokuphucula ingqondo nokuqonda. Imidlalo yeebhodi ifundisa abantu ukucinga nzulu, ukucwangcisa phambili, nokusombulula iingxaki, iphinde yandise umonde nokugxila. Ukudlala kufuna umonde nokuqwalasela, nto leyo iluncedo kubomi bemihla ngemihla. Kuphinde kukhuthaze ukuphikisana okuhle, abadlali bafunda ukuphikisana ngendlela enobubele kunye nokuqonda ukuba ukoyiswa yinxalenye yomdlalo.

Elona qela lebhola endilithanda kakhulu yiOrlando Pirates. Izizathu zokuba ndilibambe ngentliziyo eli qela kukuba lidlala ibhola enomgangatho ophezulu, lineziphumelelo ezininzi kwaye lixhasa ibhola plus nabadlali basekhaya. Ndiyalithanda eli qembu kuba linxiba impahla yokudlala emhlophe namnyama.

Umdlalo othandwa kakhulu sisikolo sam yibhola ekhatywayo. Izizathu zokuba ibhola ekhatywayo ithandwe kangaka kukuba ilula ukuyiqonda nokuyidlala, idlalwa phantsi kuyo yonke indawo. Ikhuthaza ubuhlobo nentsebenziswano nokubambisana. Inika ithemba nenkuthazo kwaye yonwabisa wonke umntu.

Umntu onesifo sokuxhuzula angazikhusela ngale ndlela xa edlala umdlalo kwiPlayStation. Angafunda izilumkiso zomdlalo, angakhanyisa igumbi akulo kakuhle, angathatha ikhefu rhoqo, angasusa imidlalo enobungozi kwaye angasebenzisa izicwangciso zokukhusela yena.

Iqela lemidlalo laseMzantsi Afrika eliphumelele iimbasa zegolide ezininzi ngaphezu kwamanye amaqela ngokucinga kwam, liqela lemidlalo yamanzi elibizwa ngokuba yiTeam South Africa, elithabatha inxaxheba kumaCommon Wealth Games.

Ewe, ukudlala njengamaqela esikolweni kunakumnceda kakhulu umntu okwishumi elivisayo ukulwa nokudakumba ngeendlela ezininzi. Uxhaso loluntu, ukudlala neqela kunika abantwana ithuba lokwakha ubuhlobo, bafumane inkxaso kubahlobo, nto leyo enceda ukunciphisa ukuziva bebodwa. Ukuzithemba, impumelelo kwiqela nokuba incinci inceda ukuphucula indlela umntu azibona ngayo. Ukukhutshwa kumavakalelo, umsebenzi womzimba unciphisa ii-hormone zoxinzelelo kwaye ukhuthaza ukukhutshwa kwee-endorphins ezinyusa iimvakalelo ezilungileyo.